Izinyathele ezingathathwa ukugqugquzela intsha esakhula okwamanje kwezolimo, kakhulukazi ezikoleni, isemphakathini, isemakhaya. Ukukhuthaza kwamabhizinisi ukuze abasha nabancane bangene kwezolimo. Ukuze kuthuthukiswe umsebenzi wokulima.

Kwezolimo, maningi kakhulu amathuba amahle nayingqayizivele angangisiza ukuze ngikwazi ukuthuthukisa inhlangano yami yezolimo. Kodwa kuzodingeka ukuba ngicele usizo kubaxhasi bezolimo, ukuze ngithuthukise ingadi yami. Ukuze ngiyandise, ngiyikhulise, inothe. Ngithole nezinsiza eziphambili kakhulu uma sengithole uxhaso kubaxhasi bezolimo.

Ekuhleleni kwami umcimbi, kungaqale kumele kwaziswe kabanzi intsha ngokulima kukodwa nje qha ukubaluleka nokudingeka kwakho. Ukulima ekubalelekweni kwakho entsheni, ukubakhuthaza ukuze babe nemisebenzi namathuba amasha okuzithuthukisa kanye nokuziphilisa. Njengoba futhi ukulima kubuye kusize abantu abaningi abahlala ezindaweni ezingenayo imihlaba yokulima. Ukuthengisela kwabo ukudla lokhu okusuke kulinye kula bantu abanezindawo zokulima. Yingakho kubalulekile ukuthi intsha ikhuthazeke ukuze isize nayo, ebese iziphilisa ngokwayo.

Yebo, lubalulekile kakhulu ulwazi lasendulo. Ngoba okunye kuyaye kufune ukuthi singasebenzisi izinto zesimanje manje, uthole ukuthi mawuzama ngazo kubhede kakhulu. Kodwa uma ususebenzisa lokhu kwasendulo kusebenze.

Izinyosi zibalulekile kakhulu njengoba kuyizona ebesithola kuzona ushukela kuphela kuthina bantu abampisholo baseNingizimu Afrika. Njengoba izinyosi bekuyizona kuphela ebesithola kuzona ushukela, bekuyiyona kuphela indawo esithola kuyona ushukela nesizizwa sidle into emnandi uma ngabe siyidlile uju lwezinyosi. Ebese .

Okongeni amanzi. Uhulumeni engangenelela ekufundiseni nasekukhuthazeni ngokuxhasa njengenjwayelo abalimi ukuze bebone ukonga amanzi kubalulekile. Nabantu abadala asebemnkantshubovu kwezolimo, bangasiza ukusiza intsha ekunakekeleni amanzi nase kuwawongeni ukuze amanzi angabalahlekeli emasimini abo.

Ubuchwepheshe bungasiza kakhulu ekuhlozeni izitshalo, ngoba ubuchwepheshe besimanje manje sebuhloliwe ngesimanje manje ngendlela futhi esesiphila ngayo nangendlela umhlaba osuvumela ngayo izitshalo. Bungasiza-ke kakhulu ubuchwepheshe ukuthi buhambisane nezitshalo zethu ezingadini noma emasimini. Ukuze izitshalo zethu zijabule futhi zinothe, futhi zibe zinhle zithandeke.

Kungasiza kakhulu ukuthuthukisa abantu abasemadolobheni ngezitshalo, ukuze nabo bakwazi manje ukuziphilisa ngoba nabo bengenayo imihlaba. Ingasiza kakhulu ezimpilweni zabo nabo ukuzithuthukisa futhi nokuziphilisa, njengoba impilo ilubhojozi nje endaweni yasemadolobheni.

Abalimi bangafinyelela kalula ezimakethe zemikhiqizo yabo. Ngokuthi babhalisele kwezolimo okuyizona ezisizayo ngezinsiza ezihlanganisa ekudayisweni kwemikhiqizo yabo, ukuze bathole nenzuzo ekuyiyona. Kumele bangenele i-agriculture, babhalise lapho okubhaliswa khona. Bathole iphepha elibagunyazayo ukuthi bangathengisa ezitolo okuyizona ezizobapha inzuzo eyanele, nezobapha inzuzo enhle ngemikhiqizo yabo nefanelekileyo.

Ukuba intsha iqondisise ukuba ukulima kuyini kubona, njengoba bezobe bethola amathuba amaningi emisebenzi. Njengoba amathuba emisebenzi eseyingqayizivele. Kuyobasiza kakhulu ukuthi bathole ulwazi kwezokulima ukuze bakwazi ukuziphilisa njengoba impilo isinzima ngaphandle kwemali.

Umoba, ngothola umoba, ebese uyathatha umoba wakho, uyahamba uya engadini yakho, uvula olayini noma imisele. Ebese uyakala umgodi wakho ubengange elunga lo munwe noma isandla. Ebese ufaka umoba uwulalise phansi, uvundle emhlabathini. Ebese uyawugqiba, uvaleke wonke, ebese uyachelela amanzi. Emva kwesikhashana uyobe usuphuma njalo umoba usumila usuwubona ngaphezulu komhlabathi, ngamehlo akho, usukwazi nokuthinta.

Into engasiza esikhathini samanje impova yomoya, ukuthi sizame ukwenza ngendlela esekulinywa ngayo yesimanje manje. Njengoba bengisho ukuthi ehambiselana nokuphila komhlaba wamanje. Njengoba ekhona amatende noma oplastiki ababafakayo ezingadini ukuvikela nanoma ngabe yini ezingadini zabo. Imvula, izinambuzane, amagcekwane, nomoya oza ongalungeli izitshalo zabo. Ungasiza kakhulu ukuthi bazinakekele ngokuzivikela ngaleyo ndlela ukuze impova yomoya ingaziphazamisi, ingazibulali, ingazicekeleleli phansi.

Ukuthi izitshalo zami ngihlezi ngizinakekele ngendlela ezidinga ngayo amanzi, izibulala zinambuzane kanye nezikhuthazi zokudla, ukuze zihlale zilaphekile. Ngingalindi ukuba zilimale noma zimosheke mande ngizilungisa noma mande ngizipha izikhuthazi kanye namanzi.